Netefatsa gore ka letsatsi ya thobo ga o robe pula ena kgotsa ga o robe go na le mouane. Netefatsa gore ka gale diphuthelwana tseo tlabeng di dirisediwa thobo di phepa-phepa, mme ebile mbu o tlhatswitswe mo go tsone go gaisa ka gonne ga go ntse jalo ga go a tshwanela gore di ka rekisiwa kgotsa di a diresediwa go ja. Netefatsa ka dinako tsotlhe fa dijalo tsa gago tse di weleng mo ditlhareng pele ga thobo, di seke di a robiwa ka gonne di ka tswa di a kgotlhela tse dingwe tse di siameng. Ka jalo tseo tse di weleng ga di a tshwanela go kopana le tseo di ka robiwang, mme tsa dirisediwa go rekisiwa.

Balemirui le badiri ba ka itirela melaotheo ya bone mme ba ya kwa lefapheng la temothuo go bona gore melaotheo ya bone le melaotheo ya ko lefapheng la temothuo, a e tsamaisana sentle gore ba kgone go dula ba bolokesegile ebile ba tsamaya ka melao. Tsa boitekanelo gone ba ka ya ko lefapheng la boitekanelo gangwe le gape go ya ba ntse ba dula ba tlhola pholo ya bone leitekanelo ba bone gore a mme mebele ya bone e siametse go ka dira ditiro tseo ba neelanang ka tsone kwa dipolasing, mme le balemirui ba ka ya ba ikopa-kopanya le ba tsa, ba kopanya badiri ba bone le ba lefapha la boitekanelo go bona gore a ka tsotlhe ba dula ba le mo tshiamong.

Matsatsi a ga jaana mefuta ya go nosetsa e ka tswa e le mentsinyana go na le ya maloba, mefuta e mengwe e e ka dirisediwang mo mafelong a e leng gore a tlhaela ka metsi o ka tsaya peipi wa e ala ka fa tlase ga mbu mme wa e khurumetsa wa e phunya masobanyana a mannye. Go dira jalo fa metsi a tswa a le mantsi ko pompong a dira gore metsi a tsamaye ka tlhamalalo go ya ko dithitong tsa dijalo. Ka go dira jalo o boloka metsi mme gape go nale se se bidiwang gote spray watering seo jaanong se dira gore metsi a tswe mo dipeiping mme a le ko godimo ka tlhamalalo go ya mo dijalong. Seo le sone se ka dira gore ka ga jalo o somarele metsi.

Fa ke simolola polase e ntšhwa ke ne ke tla tlhomamisa pele gore ke epa metsi go tswa kwa tlase-tlase ga lefatshe, mme ka go dira jalo le go tlhoma dipeipi tse di maleba tse di tlayang kwa tshimong. Ka go dira jalo ke tla itse gore fa go na le phefo, lefetlho le le fetlhang metsi le le tsamaisang gore metsi a tswe mo tamong a tlaya ka tlhamalalo go ya go tsena ko dijalong. Ka ga jalo ke tla dula ke nale metsi mo polaseng ya me le dijalo tsa me di tla dula di nonofile di nna le metsi ka nako.

Dijalo tse di sa senyegeng ka bonako ke dijalo tse di tswang ko dipolaseng ka gonne ko dipolaseng dijalo go ya ka mefuta ya menontsha le mefuta ya dikhemikhale tse di tshelwang mo dijalong. Gantsi ko dipolasing, dijalong tsa ko dipolaseng di na le dikhemikhale ebile gape di kgona ka menontsha ya yone. Dijalo tse o ka itirelang tsone mo gae ga e se gantsi o ka di tshela dikhemikhale ka gonne tsone di itlhagela go ya ka monontsha wa mbu wa tlhago ebile o sa di tshele sepe. Jalo tsa kwa gae di senyega ka bonako, di tlhoka go jewa ka bonako go na le tse di tswang ko dipolaseng.

Go fetoga ga tlelaemete go ama temothuo mo go maswe. Tsela e pula e nang ka yone matsatsi a ke tsela e e sa siamang ka gonne dijalo di bona metsi a a feteletseng ka jalo di feleletsa di sa nne le nako ya gore di nonofe sentle ebile di gole sentle. Metsi a dula a le mantsi mo dijalong ka ga jalo go fetoga ga tlelaemete ya matsatsi ano go ama temothuo mo go utlwisang botlhoko.

Leruo ke selo se se botlhokwa mo go rona batho bantsho go tswa ko ga loe. Diphologolo tseno ke dijo tse re kgonang go dija 'tsatsi le letsatsi ebile gape ke diphologolo tseo re kgonang go di dirisetsa meetlo ya rona. Mme le tsone diphologolo tseo tsa naga ke diphologolo tse di na leng bokao jo bo tonna mo matshelong a rona, mme gape tsone di botlhokwa ka gonne le ko mafatsheng a mangwe a kontle di kgona go rekisiwa di kgona go dira seo re kgonang go se dirisa mo matshelong a rona a 'tsatsi le letsatsi. Tsotlhe ke diphologolo tse di botlhokwa ebile di kgona go godisa ikonomi ya rona.

Ke ne ka sekaseka pele ka tlhotlhomisa gore ke dijalo dife tse di sa amegeng ka bonako, gongwe tse di kgonang go itsetsepela mo maemong a tlelaemete ya matsatsi a gajana. Mme ka bona gore nka dira jang gore nka tlhokomela mme ka leba gape le di mmaraka gore ke tsefeng tse e kareng di ka kgona go itsetsepela, ke tlhopile dijalo tse ke tla berekang ka tsone.

Di diriswa tse dišwa tsa setegeniki gantsi o fitlhela di dirisa motlakase o montsi kgotsa di batla maitsetsepelo kgotsa o tla fitlhela di batla maemo a bosa a a rileng. Ka ga jalo o fitlhela e le gore balemirui ba kopana le seemo se se sa siamang sa go ka dirisa thekenoloji go na le ka mokgwa wa bogologolo. Mme ka ga jalo o fitlhela e le gore ga ba na bo ikgethelo gore ba ka dira jang ka gonne ba laolwa ke maemo a bosa a e le gore re kopana le o one matsatsi a ga jaana.

Temothuo ke selo seo e leng kgale se le gone mme se tla se gola mme se tla se fetoga go ya ka maemo a bosa. Temothuo yone e laolwa ke maemo a bosa, mme thekenoloji ke tharabololo tseo di tlang le maemo a bosa tseo re bonang gore di ka direla jang dijalo tsa rona tseo re na leng tsone. Mme seno go nna re fetola-fetola go 'itlhelela re fitlhelela seo se ka re kgontshang kwa pele re tla nna ntse re le ko godimo mme ebile temothuo yone ka bo yone ke lefapha le le dulang le nale dipoelo ka dinako tsotlhe. Sa rona ke gore re bone gore go ya ka maemo a bosa le di diriswa tse re nang le tsone re ka kopa-kopanya jang gore di kgone go re kgontsha go tswelela pele.

Maungo a dirisiwang mo dilong tse di nang le boleng jo bo oketsegileng ke yogurt, mamepe, le smoothie.

Go ya ka nna go bolaya phologolo ga e se sepe se se maswe ka go nne diphologolo re di bolaya go ya ka gore di re tswela mosola jang, mme seo se diriwa gantsi setho ga se diriwe ka go bontsha letlhoo kgotsa se direlwa ka moo wa bosula.